Indlela yokugcina umbona ungaboli kangangexesha elide, ukuba ngaba umbona wakho uza kuwusebenzisa kwangoko, into ekufanele ukuba uyenze kukuthi uwususe amakhatshu kwaye uwafake kwisikhenkcezisi sakho, into ekuthiwa yifriji ngolwasemzini. Loo nto ke yenza ukuba umbona wakho ungaboli. Ukuba ngaba umbona wakho uza kuthatha ixesha ukuwusebenzisa, nawo wususe amakhatshu uwugcine endaweni eyomileyo. Ingabi yondawo efumileyo ngoba indawo efumileyo iyawubolisa umbona. Umbona wakho kwakhona wugcine kwindawo ekwangenisa umoya ukwenzela ukuba ungazifumana okwaa kufuma, yiyo yona ndlela leyo elungileyo yokuthi ugcine umbona wakho.

Mininzi iminyango evulekileyo kumanina ukuze abalingane namadoda kweli xesha sikulo, ndingabalula abe mbalwa. Ndingathi amanina angoku seqalisile ukuqhuba oololiwe, ukuqhuba iimoto ezinkulu ekuthiwa ziitrakhi. Aqalisile amanina ukuba semigodini kwaye amanina aqalisile ukuba ziinkokeli apho bahlala khona kwiindawo eziphezulu. Kumaziko ezemfundo nakwezebhizinesi, sikhokhelwa phecelezi ngamanina. Kumaziko emfundo aphezulu nakumaziko emfundo asezantsi ngawo asephambili ngoku. Siyahamba siyokumelwa ngamanqina kwiindawo ngeendawo ekhokhela kwaye ezingca ngobunkokheli bazo. Kuvulelekile kumanina kwaye nakwizinto zonke ezenzekayo, amanina asoloko ephambili.

Njengomfama olumkileyo zimbalwa izinto endithe ndazenza ukukhusela isivuno sam kwizinambuzane ezitshabalalisa izityalo. Okokuqala kukuqinisekisa ukuba amanzi endinkcenkceshela ngawo acocekile. Andixubi zinto zingenabungozi emanzini am, yonke into endiyenzayo ndiyenza ngocoselelo. Izinambuzane ke zikhona ezibalulekileyo kwizityalo. Ndiyaqinisekisa ukuba kwezinye zezityalo, umzekelo iinyosi zine-pollution ezithi ziyenze inikise umdla kwizityalo esizityalo. Zikhona nezinambuzane nazo ezikwaluncedo ukuncedisa kwizityalo endithi ndizilime. Yiyo ke loo nto leyo ndiye ndiqinisekise ukuba zikhona eziluncedo zikhona ezingeloncedo kodwa ndinkcenkceshela ngamanzi acocekileyo yonke imihla. Enkosi.

Kubaluleke kakhulu ukuba ezinye iimveliso zolimo zithengiselwa amanye amazwe. Isizathu soko yinto yokuba amanye amazwe awanazo ezi zityalo sinazo, nathi zikhona esingenazongo esizinqwenelayo. Loo nto ke leyo ithetha ukuba xa usenza utshintsho ngokwezityalo ufumana le nto ezinye iindawo zingenayo, ufumane le nto uyifunayo ungumlimi. Kubalulekile ke into yokuba xa unezityalo, wakuvuna uzomise ukwenzela into yokuba uzokwazi ukutshintshisana nabanye abantu, ufumane uncedo nawe ufumane le nto unqwenela ukuba ungayifumana. Kubaluleke kakhulu ke, kwenza nendlela eyenzekayo kube lula kakhulu.

Iimbotyi zibalulekile emzimbeni wakho. Kunintsi okwenziwa ziimbotyi, kwabanye abantu ziyakhulula. Kwabanye abantu zenza impilo, ziyimpilo. Bakhona abantu abangayityiyo inyama ekuyaye xa ngaba uthe watya iimbotyi, azazi ke ukuba uyityile inyama. Ziluncedo iimbotyi emzimbeni wakho kwi-calcium, ziyinto yonke kumzimba wakho. Yiyo loo nto leyo kubalulekile ukuba izidlo esiphekayo, abangatyi nyama sithi chintsi iintwana zeembotyi ukuze umzimba ube nento oyifumanayo. Enkosi.

Njengokuba amaxabiso okutya ethande ukwenyuka kakhulu urhulumente ukukhuthaza abantu basezilalini babuyele ekulimeni nasekufuyeni. Loo nto ingaluncedo kakhulu ngoba ibangela ukuba abantu baphuhliseke bafunde ukuzenzela, bangaxhomekeki kwabanye abantu. Ingenza loo nto nelizwe lethu libonwe njengelizwe elinenkqubela nelinokuthi likwazi ukuzimela ngexesha lobunzima. Kubaluleke kakhulu ukuzimela ingakumbi ekulimeni ngoba yenza nabantu bakwazi ukuzivocavoca. Ngoba kaloku ukuphatha umhlaba yimpilo ebantwini, loo nto leyo ke ngoku yenze ukuba abantu bangaquqi kakhulu ezibhedlele. Kubalulekile ukuthi abantu bazijonge indlela abatya ngayo. Mna ndicinga uba ilunge ngolo hlobo, enkosi.

Njengomntu ozifuyele iinkukhu, iinkukhu ixesha elininzi ziba luncedo kakhulu. Inyama yenkukhu yeyona inempilo kubantu abaphethwe zizifo ezithile, yaye umgquba weenkukhu. Mna ndingumlimi ndiphinde ndifuye neenkukhu, umgquba wenkukhu undinceda ekufakeni kwigadi yam nokuphuhlisa kwizityalo zam. Iinkukhu zikwanceda kumaqanda. Amaqanda lawo endithi ndikwazi uwathengisa, endithi ndikwazi uwatya. Zikaphinda kwakhona, iintsiba zeenkuku zinceda kubantu abaxakekileyo abenza izinto zemiboniso emihle ndisebenzise iintsiba. Indaba yeenkukhu iyandinceda kakhulu kwizinto zoba ndingaphinde ngoku ndihambe ndiyothenga inyama ngoba ndikwatya inyama kwalapha kwezi nkukhu. Loo nto icutha kwimali yam ukuthi ndingasoloko ndiyothenga.